Mo setsong sa rona, banna ba apara diaparo tse di bidiwang tshega, basadi ba apara diaparo tse di bidiwang khiba le mesese mme seo se ne sa fetoga mo dingwageng ga nako e ntse e tsamaya. Basadi ba setse ba kgona go apara marokgwe mme le banna le bone ba ikaparela ka foo ba ithatelang ka gone.

Moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong ya di-conference, seo e ka nna pono ya go bontsha gore batho ga ba lebale ko ba tswang teng mme ebile ba motlotlo ebile ba itumeletse setso sa bone.

Moaparo wa setso yo o leng montle thata mo basading ke moaparo wa dikhiba le mosese. Moaparo oo, o ba tlisetsa seriti le tlotlo mo setšhabeng.

Nnyaa, ga ke bone jalo. Diaparo tsa ditso tse, go tlogela bogologolo di ntse fela jalo, ga go sepe se se fetogileng mme le basadi ba gompieno ba e ne e le bana mo dinakong tse di fetileng ba ne ba sa apare diaparo tse di khutshwane kwa ntle ga tsa bona tsa setso. Bana ba ba segompieno, ba dira se ba se dirang gompieno ka go apara diaparo tse di khutshwane go tloga mo maikutlong a bone, mme fa go ka lebelelwa sentle, ga se bone ba botlhe ba ba aparang diaparo tse di khutshwane.

Di bontsha ka ditsela tse di farologaneng go ya ka moo motho a apereng, mebala le ka mokgwa wa go apara. Ke ditsela tse di botlhokwa tsa go bontsha dingwao, ditumelo le tsela e motho a leng ka yone, boitshupo jwa setšhaba, go tlotla meletlo, go godisa boitsibelo le go bontsha ditumelo.

Mosadi yo o fetsang go nyalwa o tshwanetse a apare moaparo o o rileng. Moaparo yo o tshwanang le mosese le dikhiba. Ka nako tse dingwe fa go na le meletlo, o tshwanetse a ithathele ka kobo kgotsa lesela le le maleba mo lethekeng mme le mo tlhogong a fase tuku kgotsa a rwale tuku ka dinako tsotlhe. Se ke sekao sa go bontsha tlotlo mo lelapeng le mo monneng wa gagwe mme segolobogolo ke go iponagatsa gore ke mosadi wa motho.

Go le gantsi diaparo tsa setso sa setswana di dirwa ka matlalo a diphologolo le bobowa ba tsone. Lebaka ke gore ba ne ba rua dikgomo ka jalo ba kgone go dirisa matlalo. E ne e le tsela e e motlhofo go diaparo. Mefuta ya diaparo tsa setso sa batswana ke tshogwane, khiba, mosese, mogolwane, mokorotlo le ditlhako.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e botlhokwa fela thata. Diaparo tsa basadi ke tsela e e bonalang ya go bontsha boitshupo jwa setso, ngwao le boikarabelo mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso le tsa fashion di ka tshela mmogo ruri. Ga di a tshwanela go lebiwa e le dilo tse pedi tse di farologaneng mme di ka dirisana ka tsela e e atlegileng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka ditsela di le dintsi mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao, boswa, melao ya badumedi, maemo a setšhaba, go tlotla meletlo. Seabe sa diaparo tsa setso ke go boloka ngwao, go bontsha boitshupo jwa setso, go tlotlomatsa setso le go tlatsa kitso.